Dijo, tse batswadi ba ka ba ne ba di pheha, tsa setso. Tse ntseng ke di thabela le kajeko, ke mohodu. Ke rata mohodu wa kgomo, wa podi. Ke a o rata le mohodu wa teng. Ke rata le ditlhakwana. Ke rata le maotwana a dikgoho.

Ho ya ka nna, ke bona hore setjhaba ke sona se tshwanetseng ho kgetha, hore ke mang o tshwanetseng a be Morena. Tshwanetse ho kgethiwe mo boreneng. Ho tle ngwana o latelang wa moshemane, e be yena Morena.

Batho ba dulang mahaeng. Ba phela bophelo bo bo telele hobane, dijo tse ba di jang. Ke dijo tse tsa setso, tse lokileng tse senang di-spice. Ke dijo tse pheuweng ka metsi fela.

Ke nahana hore ho ya ka motho, hore yena o batla ho dula kae, ha atlehile. Ho ya ka motho oo o atlehileng, hore o batla ho dula kae. A ka se utlwe ka batho ba bang. Ke tjhelete ya hae, ke bophelo ba hae. Tshwanetse a dule mo a batlang teng.

Ho ya ka maikutlo a ka, molemo wa ho ya lebollong. Ke hore ba ye ko lebollong ba lo rutwa molao wa hore, o tshwanetse a phele jwang. Le hore a bue jwang, le batho ba baholo.

Ha ke dumellane le taba ena. Hobane ke nahana hore Rap, ke mmino wa batho ba ba phelang bophelo bo makatsang. Ha e bophelo ba ho iroka. Ke bophelo bo bong, ke ditlhapa. Ba bua ditlhapa haholo.

Matsatsing a kajeno, dintho di tjhentjhile. Batho ha ba sa etsa dintho the way ne di etsahala pele. Hona tje, batho haba sa aparela lefu. Ha o hlokahetswe family, lelapeng leo. O ka se kgone le ho bona hore o ba hlokafalletswe. Hobane ha ba sa etsa ha ba sa ha ba sa etsa setso sa pele.

Ke nahana hore hore ho fuwa diboko ke hore o kgone ho tseba hore o wela lelapeng le feng. Hore o kgone ho tseba hore wena ke wena o mang, otswa kae.

Eya ke tla ba tshehetsa ke bine le bona pina ya bona. Ho ba bontsha hore le nna ke tsamaisana le bona. Ke wa leloko. Le nna ke a e thabela pina eo. And hape le nna ke a thabela se ba se etsang.

Ho thata haholo. Ee, ke a tshepa ho na le ntho tse ding tse thibang ho finyella, finyelle mo mo bophelong. Ho batleha thapelo, o ye kerekeng o rapele. Hobane dintho tse ding ha o kgone ho di finyella. Di batla thabelo hore o finyelle ho tsona.

Ke tlo pheha dijo tse tshwanang le malana, mohodu le maotwana. Ke di pheha ka setso. Ke di ketle renkeng, ke tlo di pheha Mantaha ho fihlela ho Sontaha. Di tla dula di di teng, ke di rekisetsa renkeng. Ke di rekisetsa bakganni ba ditekesi.